O ka berekisa Vuma Wi-Fi ka ho nne ha e turi haholo ebile malapa a kgona ho e patala ho e patala kgwedi le kgwedi

Mehala ya letheka e ya batleha ho mang le mang ka ho nne ya re thusa ho iponela meemo ya lehodimo, o sa hloke ho emela nako ya maemo a lehodimo mo mo di radio-ng.

E ya thabisa, ka kgonneng re kgona ho fumana ditaba tse tsohle tse re di hlokang difiliming le di radio-ng tsa rona.

Data ya hao e re e sebedisitswe. Ke ne ke kopa o o change-ele yona, o mphe e nngwe hape. Ka tlhompho, ntate.

Ditaba tsa maka tse kileng ka di utlwa ke ha ba re Lil Dicky wa America ho bina, sebini sa America se shwele se sa shwa.

Ke kopa hore le tlohelleng ho rekisetsa batho di-data ka hore di feela ka pele. Jwale le rute batho ka tsa Wi-Fi hore ba kgone ho ba isa Wi-Fi e unlimited hore e sa fele ka pele because ka ho nne data ke tjhelete le yona.

Dumela Ntate. Ke ne nka reka data ya mashome a mahlano. Jwale ha e bonahale hore ke e kentse ke kopa o mpontshe mo e keneng teng hee.

Ho kgona le difilimi tse di monate tse di entsweng ka moo South Africa ko Afrika Borwa. Haholo tse dia tshehisa tsa Leon Schuster, tse ding di a ruta ja ka bo Tsotsi, di be le Jerusalema.

Bane tse ding tsa mo tsa marangrang di ntse di mohala wa hao wa thekeng, o be le bokgoni ba ho arolana data o ngodise feela dinomoro.

Wi-Fi lekeisheneng e thusitseng dikgwebo ka teng, o hlalose dintlha .

O fumane tsela ya ho boloka data ya hao hore e ska fela ka pele. Hlalosetsa batswalle ba hao ka tsela eo le ka boloka data ka yone. Ka ho tima di data tsa lona, le ka ho leka ho berekisa ho tsenya airtime e nyenyane hore o kgone ho reka data, o kgone ho rekisa letsatsing leo.

Router ya ka e senyehile, ke kopa le tleng le tlo ntokisetsa yone, kapa le tlo e change-a.

Haebe o fumana sebaka sa ho ba finyella na? Ee, ke tla se fumana sona sebaka sa ho ba finyella.

Re bua ka hore ditaba re di fumana kae kapa jwang? Tse mose kapa tsa mona setjhabeng sa Afrika Borwa.

Movie e ke e ratang ke ya mona Afrika Borwa, e bitswang Mad Buddies. Ho sa shebe ho sehisa ho ha filim-i eo nrutile hore jwang kapa jwang sengwe le sengwe sa sa etsahala. Le ho baka re eya kae ka maoto o tla fiwa bokana, ho ne ho ya moo ka maoto ho ka etsahala empa feela ha o ikemiseditse, o tsebe le seo o se batlang.

Dintho di se di, di ngata tseo motho a ka di etsang ho qoba ho qoba ho jewa ke bodutu kapa ho na le ho .

Nna nkare batho ba shebelle filim-i e ba sa e tsebeng. Ka ho nne difilimi tse bapalwang di baesekopong ke di-filim-i tse ntjha tse qetang ho fihla jwale nna nka ba eletsa hore ba kgethe filim-i e ba sa e tsebeng. E tla ba tshehisang mara hore ba kgone ho itumedisa ho ba ha ba feditse ho sheba.

Mohala wa thekeng e kaba motswalle wa hao ka nako tse ding di-app tseo o nang le tsona di ka o thusa o atlehe ho be ho be bobebe. O bolella abuti wa hao mo Cloud Computer-eng e o thusitseng ho boloka tokomane tsa hao tsa bohlokwa .